Zange ndidibane nemeko enjeya emalunga nale yeCOVID-nineteen.

Azange ndabona nto ngoba into eyenzekayo imalunga nomsebenzi wakhe and indlela asebenza ngayo usebenza ngokuzimisela.

Andinalwazi.

Ayikho ngoba, ngoba amayeza neepilisi uwafumana kwiikliniki engakuwe ukuze ukwazi ufumana uncedo, nasezifamasi iyafumaneka.

Into emalunga ne-GBV kufuneke iphakanyelwe ngabantu ukuze kuzokwazi ukuncedisana nabanye abantu abahlukumezekileyo kwezinye iindawo,

Imisebenzi yesiNtu iyancedisana malunga nje kuyo yonke into eyenzekayo. Into ebangela ukuba incedisane kukuba kufuneke kukwazi ukukholiseka umntu, athethiswe, umntu kujongwane nendlela enza ngayo izinto ukuze into zakhe zowukwazi ukulunga emhlabeni.

Izinto ezenzela ukuba bathenge kwi-black market kumalunga nokusetyenziswa kokuthakatha okanye ukusebenzisa umntu kwezinye izinto ezimbi.

Isigqibo endinosenza kukuba kunceda abantu abahlukumezwayo abangamabhinqa ndihambe nabo, siye kusikhululo samapolisa ukuze azokwazi ufumaneka uncedo.

Amayeza ababaluleka ukunceda iCOVID-nineteen kufuneka kusetyenziswe i-vaccine eyiJohnson and Johnson ukuze kuzokwazeka ukunyangeka ekuncedeni kwabantu.

Into ebangela ukuba kuncedakale abantu malunga nesi sifo iCOVID-nineteen kufuneke umntu asebenzise i-vaccine ekubizwa yiJohnson and Johnson.

Iinqwelo yezigulane zezinye izinto ezineengxaki zokuba zingakwazi ukungena ezidolophini okanye ezindaweni apho kufuneke ithathe abantu kuzo. Uncedo lwam , imvali yam endibona ngayo kukuba kufuneke abantu baqeshe imoto ukuze bakwazi ukuthathwa basiwe esibhedlele.

Kufuneke bafumane uncedo kwikliniki engakubo esondeleleneyo.

Kufuneke abantu abaphila ngesifo esiyi-HIV bahambe ikliniki ukuze bazofumana amayeza neepilisi ezizobanceda.

Kufuneke aqeshe abantu ukuze bazokwazi ukugada kwiindawo abantu abahlala kuzo nezitalato ukuze kungabikho zikrelemnqe ezizothatha izinto ebantwini.

Ewe, injalo ngokuba kufuneke oonesi basezikliniki bancedisane neetitshalakazi malunga nabantwana abakhulelweyo esikolweni.

Kungokuba kuyakwazi ukwenzeka ukuba abantu bangafumani ncedo koogqirha kuba bekufuneke bebhatele iimali ezinkulu ezingamaxabiso aphezulu. Yiloo nto abanye abantu abakholelwa ngamayeza esiNtu.

Ingxaki yabantu abasezilalini kokokuba abanye abantu abakakhelwa izindlu, iindlela zabo azikho semthethweni. Ezinye asikwazi ukuhambeka, zisoloko zigcwele udaka olunintsi. Urhulumente kufuneke athathe amanyathelo kubantu basezilalini bazokwazi ufumana ukuncedakala kwabo nezinto zabo zizokwazi ukulunga bakhelwe izindlu, ukuze kuthi xa kunetha imvula banganethelwa kuzo.

Andinalwazi lokuba ingaba bubumnyama okanye lilishwa kungokuba umntu kufuneke, umntu xa engasekho emhlabeni kufuneke omnye umntu ahambe abheke kumntu wesiNtu azokwazi ukufumana ukuncedakala kubo.

Ubangela lokuba abantu abakhubazekileyo bajongana nemicelimngeni eminintsi ekubeni yinxalenye yoluntu. Iyakwazi ukuba khona imisebenzi yabantu abakhubazekileyo ukuze nabo bazokwazi ukuphila ngandlela yabo inye, ukuze bazokwazi nabo ukufumana imisebenzi yezandla ukuze bakwazi ke ngoku ukusebenza.

Iingathatha iiyure ezimbini okanye ezintathu okanye zingafiki kwa ufika. Kuba ngenxa yeendlela ezingekho ntle akukwazeki ukuhambeka okanye bayakwazi ukuthathelwa iimoto zabo zizikrelemnqa ngenxa yokuba befuna iipilisi namayeza kuba abantu abarobhayo kufuneke benze izinto zabo ezinjengeziyobisi.

Kufuneke bekhuselekile, benxibe izinto zabo ukuze bazokwazi ukukhuseleka, kungabikho nomnye oza kufumana ingozi okanye umonzakalo.

Kufuneka bafumane unyango ukuze bazokwazi ukuncedakala ngenxa yezinye izinto ezinintsi lunyango umbono wam.

Ndaziva ndikhuselekile ukuba ndandinxibe imaski ndaya nasekliniki ukuze ndihambe ndiyohlaba.

Zange indifumane iCOVID-nineteen ndaziva ndikhuselekile emveni kokuba ndinxibe imaski yam.

Baye banikwe imipu ukuze bazokwazi ukuhlala ukhuselekile. Neemoto zabo kufuneke zenziwe ngenye indlela ukuze ootsotsi bangazukwazi ukuqhekeza imoto ngenxa yemali.

Kufuneke bahambe baye ezifamasi okanye emakethi ukuze bazothenga iipilisi namayeza ekufumaneni kwabo uncedo.

Ayanelanga kuba impendulo ndisithi uba ayanelanga kokokuba abantwana bayanda ezikolweni and baya bebanintsi ke ngoku abantu. So, urhulumente kufuneke ancedisane nabantu ke ngoku. Ngoba abazali bayabhatala bona i-school fees zabantwana besikolo.

Andivumi kungokuba ndisitsho nje, abafazi ngabona bona abanikwa ixesha elinintsi lokuba bazile kunamadoda.

Kungenxa yezithuthi ezingekhoyo, ezimbalwa ukuze bakwazi abantu ukuncedakala.

Kufuneke bathathwe ngeemoto ukuze basiwe ezibhedlele ukuze bazokwazi ukufumana uncedo.

Kungcono ndimse kwikhaya labantu abadala kungokuba umzekelo, ndingakwazi ukungabikho ekhaya ndisemsebenzini okanye ndisesesikolweni. Andizokwazi ukumjonga, kufuneke ndimse kwikhaya labantu abadala ukuze azokwazi ufumana .

Ndiya ngenyanga. Nyanga nanyanga ndiyaya kungokuba kufuneke ndizijongile ukuba ekukhuselekeni kwabo ukuba ndime kanjani na.

Ukuba kufuneke senze isimo esilungileyo. Kungokuba ndisitsho nje, kwikhaya labantu abadala iyakwazi ukuba ingalilo licebo elihle kuba yindlela eyimpatho phaa. Kufuneka senze ngokwamandla ukuze sikwazi ukunakekela abazali bethu.

Kufuneke kubonakaliswe ukuba xa.

Badlala indima yabo kokuba banamagumbi abo angasese ukuze bazokwazi ukuncedisana okanye ukuthethisana nabantu abantu xa befuna uncedo, babizelwe kwelo gumbi kwelo bafuneke kuncedakale kulo.